Dibanka di seka-seka gore o na le di-credit card-e tse kae, ko kae? O ka kgona yang go patela, o bereka jang, o amogela bokae, a o ka kgona go patela madi a o batlang go dira kopo ya one?

O tshwanetse go netefatsa gore o na le ditokelo tse di matshwanedi kgotsa dipampiri tse di tshwanetseng tseo tsa sekoloto. Ebile a wa bereka o amogela kgwedi le kgwedi gore o kgone gore o patele.

Sekoloto sa gago se ka ama kopo ya gago ya go adima tšhelete ka gore, fa ba ka lemoga gore wena fa o adimile tšhelete ga o patele ba ka kgona go go kganela go adima tšhelete wa se tlhole o kgona go adima tšhelete go.

O tshwanetse o ne le bonnete, o tshwanetse go netefatsa gore o dirisa ID ya gago. O tshwanetse go netefatsa gore o adima tšhelete e be o e patela ka nako e e maleba e tshwanetseng. O tshwanetse go netefatsa le gore fa o adimile tšhelete motho o e leng gore o kgona go ikemelela o e busa gonne fa o sa e buse e ka go tsenya mo kotsing e seng kana ka sepe.

Melawana ya teng ke gore o tshwanetse gore o dirise ditokelo tsa gago tse di tshwanetseng, o tshwanetse gore o netefatse gore o na le tšhelete ya go patela sekoloto seo. O tshwanetse o netefatse gore ga ona dikoloto tse dingwe ko morago tse e leng gore di ka kgona go senyetsa tšhono ya gago ya go kry-a tšhelete.

Go ka ba thusa ka go tsaya ditshwetso tse di siameng, tse di lokileng, tse di ba siametseng tse di ka se ba tsenye mo kotsing.

Banka e netefatsa gore o na le lekwaloitshupo la maleba le e leng la gago. A o na le tiro e leng gore o patelwa kgwedi le kgwedi, tšhelete ya tsena mo bankeng ya gago kgwedi le kgwedi. Le gore a ga ona sekwebo sepe sa kgotlatshekelo or-re sa teronko.

Overdraft-e e ka go tsenya mo kotsing, e ka go direla gore o seke wa tlhola o kry-a tšhono ya go adima tšhelete. E ka dira gore o seke wa nna le botshepegi, e ka dira gore batho botlhe ba go reject-e gobane ga ona nnete le bo tshepegi.

O ka iphitlhela o bileditswe bo rra semolao ba go tshwara ba go isa teronkong wa feleletsa o ile kgotlatshekelo. Ebile gape o ka feleletsa o tsene mo kotsing e seng kana ka sepe o sekisiwa le gore o bonwe molato.

Di dira gore motho a seka a kgonang go fitlhelela dilo tse a batlang di fitlhela mo bophelong le gore a dirise tšhelete ka mokgwa o ba a sa tshwanela go dirisa ka re ka fokotsa taba e ka go fokotsa go adima tšhelete le go dirisa tšhelete ka .

Ke go ka adima madi ko mashoniseng le go budget-ela gape dilo tse eleng gore o di tlhokela tšhelete eo.

Tirelo ya banka e charge-a tšhelete e fetileng or-e madi a a fitileng. E charge-a go ya ka currency-e ya mo nageng eo.

Forex-e ke go change-a ga tšhelete ya di naga ka go farologana currency-e. Mme go tlhokega gore fa o dira Forex-e a be o na le dikwaloitshupo tsa teng tse di maleba o register-rile.

Ke di kgang tsa gore batho ba ba fitlhelang ba re send-ela di message-e ba re ba dira Forex-e ga bana bonnete. Ke batho ba e leng gore ga ba itse sepe ba ba tla fela gore jela tšhelete ya rona magala. Nka gakolola motho gore a seka a tsenela Forex-e le batho ba e leng gore o ba kry-a mo di-social-media. Mme a ka ya a itebaganya le batho ba teng tota-tota gore a nne le bo nnete ebile a netefatse gore programme-e ya bone or-e organization-e ya bone ba e register-rile.